Iteksi ikhuselekile kuba amaxesha amaninzi ukhwela nabantu obaziyo, abantu bengingqi ohlala kuyo. Kwa-abaqhubi beeteksi ngabamelwane bethu.

Ndicinga ukuba ekhuselekileyo yile inedekha enye. Isizathu sokuba ndicinge ukuba ikhuselekile kungenxa yokuba kulula ukuphuma kuyo xa kunokubakho ingozi.

Ndingabuyela endlini ndiyokulanda imali yeteksi kuba ndiqonda ukuba ndingathi ndifika esitopini ibe yona ibhasi sele indishiyile.

Ndingathetha nomqhubi webhasi kodwa ukuba akandivumeli ukuba ndikhwele ndingabuyela endlini ndiyokulanda imali yeteksi ndikhwele iteksi ngolu suku.

Ummelwane wam ndingamcebisa ndithi kufuneka eyazile ukuba ibhasi inexesha elithile ehamba ngalo, ngoko ngelo xesha kufuneka aqiniseke ukuba sele esestopini. Kwakhona ibhasi ine-route ethile ehamba kuyo.

Ndingakhathazeka kakhulu kuba kaloku loo nto ithetha ukuba ndiza kufika emva kwexesha emsebenzini. Kodwa ndingamazisa umqeshi wam ukuze angathi nqa xa ndingade ndifike.

Ndingakhathazeka kakhulu kuba kaloku loo nto ithetha ukuba ndiza kufika emva kwexesha emsebenzini kodwa ndingamazisa umqeshi wam ukuze angathi nqa xa ndingade ndifike.

Ndingacela kwaba sele behleli phantsi ukuba akakho na ongandibhekelela sihlale kunye esitulweni kuba ndicinga ukuba ihamba ixesha elide ibhasi.

Ndingamchazela umqhubi webhasi ngale ngxaki ndimcele andimisele ndohlike. Ndize ndichazele umqeshi wam ukuba ndisenokufika emva kwexesha emsebenzini, nditsho ndimchazele isizathu soko.

Ndingamchazela umqhubi webhasi ngale ngxaki ndimcele andimisele ndohlike ndize ndichazele umqeshi wam ukuba ndisenokufika emva kwexesha emsebenzini nditsho ndimchazele isizathu.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo kuba ukuba ifika emva kwexesha loo nto izakwenza abasebenzi bafike emva kwexesha emisebenzini.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba ukuba ifika emva kwexesha loo nto izakwenza abasebenzi bafike emva kwexesha emakhayeni abo.

Ngenxa yokunyuka kwamaxabiso ebhasi abakhweli bayachaphazeleka kuba kusenokufuneka benciphisile kwezinye zezinto ezibalulekileyo njengemali yokuthenga ukutya eyokuya kwagqirha okanye eyokuthenga idatha.

Abakhweli baqinisekile ukuba baza kubanayo into yokukhwela yonke imihla kwakhona ibhasi ifike kwangethuba kwiindawo eya kuzo kuba iqhelene nendlela ehamba kuyo.

Ngenxa yokuba ibhasi zazimile kwafuneka ndisebenzise iteksi. Iiteksi zazithatha ixesha ukugcwala ibe loo nto yayisenza ndisoloko ndifika emva kwexesha emsebenzini.

Okokuqala kuye kufuneke bayokhwela iiteksi, iteksi ilinda igcwale ngaphambi kokuba ihambe. Okwesibini iteksi iduru kunebhasi ngenxa yaloo nto bakhupha imali engakumbi. Okwesithathu amaxesha amaninzi baye bafike emva kwexesha emsebenzini.

Licebo elihle kakhulu eli lakhe ibe zininzi izinto azakuncedakala kuzo ngokusebenzisa ibhayisekile. Iza kumnceda afike kwangethuba emsebenzini, kwakhona wonga imali ngokukhwela ibhayisekile kuba akakhuphi mali yepetroli.

Imozulu embi njengaxakunetha okanye kuwe yikhephu yenza kube yingozi ukukhwela ibhayisekile. Enye ingxaki kukutshayiswa kwabaqhubi beebhayisekile ziimoto.

Ukuze ukhuseleke ngoxa uqhuba ibhayisekile qiniseka ukuba unxiba umnqwazi wokhuseleko entloko. Okwesibini nxiba iimpahla eziqaqambileyo ukuze abaqhubi beemoto bakubone kakuhle. Qiniseka nokuba ii-brakes zisebenza kakuhle.

Konga imali ukuba nebhayisekile kuba okokuqala ayisebenzisi petroli. Okwesibini awukhuphi mali ingako xa kufuneka ilungisiwe. Kanti okwesithathu kulula ukuyithenga kuba iyafikeleleka.

Kufuneka aphathe ezinye iimpahla umqhubi webhayisikile kuba azinxibileyo zisenokungcola. Usenokutshayiswa yimoto umqhubi webhayisikile, angadinwa umqhubi webhayisikile xa ehamba kwiindlela ezinyukayo.

Kwindawo endihlala kuyo uRhulumente uye wenza ilungiselelo lokuba abantwana besikolo bahambe ngebhasi xa besiya esikolweni kuba isikolo sikude.

Enye into anokuyenza kukukhuthaza abantu abahamba ngeenyawo ukuba bahambe bengamaqela, nto leyo eza kubenza bahlale bekhuselekile.

Kuba zaziqhankqalaza iiteksi, kwanyanzeleka ukuba ndihambe ngeenyawo kangekhilomitha ezilishumi ndisiya emsebenzini. Lwalungelulanga ke olu hambo kuba imozulu yayingekho ntle.